Ayikho into engiyithanda njengomculo, uma ngidlala umculo engiwuthandayo inhliziyo yami iba nokuthula ngijule ngihleke ngedwa ngiy'thole sengincuma ngedwa. Ngobani? Usenhlizweni ngiyawuthanda futhi ngilalele wonke amagama owushoyo nanokuthi uthola nokuthula ongakujwayele. Umculo oyayithobisa inhliziyo, uphinde futhi ukwelaphe.

Ubuhle bendalo. Eyi, kuyangibusisa kakhulu uma ngizothatha nje i-walk noma uhambo olubalulekile la engizothola khona ukuthula kukhona iy'hlahla, iy'ntaba, amanzi iy'nyoni ziyacasula lapho nginokuthola khona, ngikwazi ukuthi ngicabange kahle futhi nomoya wakhona upholile, awukho umsindo wasemhlabeni. Kepha suke kuwena obhekene nendalo, lapho okwazi kwawena ukuzithola ukuthi kahle kahle yini oyifunayo ngempilo yakho nanokuthula nje enhlizweni.

Ebantwaneni abancane kulula ukuthola abangani. Iy'ngane ay'buzi ngisho igama meyibona umngani nje esiyitholile bayadlala. Akukho nzima kakhulu, kakhulukazi sesibaningi futhi manje kulula nje ukuthola umngani, kanti ney'ngane seziningi abangani bayathola esikoleni baphinde bathola nasemakhaya. Abanye bathola ey'ndleleni isemasontweni nala uma sebevakashele khona kanye ney'ngane zabo baphinde bathole abanye abangani ngenxa yama-game or imidlalo esuke idlalwa ngobuningi babo nokuhlukana kwayo imidlalo.

Bangaqala ngokuthi isikole basibiye, baphinde babiye indawo yokudlala ukuze ivikeleke, kuphinde futhi inakekelwe. Kuqashwe abantu abazoyinakekela njengomuntu okwakwaziyo ugunda utshani nabakwazi ukudweba igrawundi nabaphinde futhi bayishanele mawukuthi indawo edinga ukushanelwa ukuze kudlalwe umdlalo lo ekuthiwa i-netball. Indawo ehlezi ifuna ukunakekelwa ihlezi ilungile ngaso sonke isikhathi iphinde ivikeleke ukuze izingane zesikole zihlezi nazo sivikelekile makuphuma isikole kanti kunomdlalo.

Into abangayenza ukuthi uma kukhona umdlalo, wonke umuntu kube khona into azoyiphatha noma ingabe into yokudla wonke umuntu aphathe baphinde becazulelane beshere u-bring and share ngesiNgisi makuchazwa. Lokho kwenza ukuthi kwakheke ubudlelwane obulungile ezinganeni uma y'qeda ukudlala odliwe nowinile kufanane wonke umuntu uzokwazi ukuthi adle asuthe agoduke .

Imidlalo yesintu phela yona iyaye ilethe ihlanganise bonke abantu babe abantu ababodwa, bacabange ngendlela efanayo ngenxa yokuthi sonke siyinto eyodwa, ngenxa yobulungu bethu singamaZulu or noma singamaXhosa sihlangane ngobuzwe bethu. Lokho okwenza ukuthi abantu bahlangane bejabule beziqhenye nangendlela abagqoke ngayo bedlale bathokozelane konke nje konke kuba-right futhi kuyasizwana.

Umdlalo ngingathi kungaba umdlalo webhola ikakhulukazi likhona ibhola ley'ngane zamantombazane, likhona ibhola ley'ngane zabafana. Kodwa elikudume kakhulu eley'ngane zabafana. Engikuthanda ngebhola ukuthi wonke umuntu uyakwazi ukungena futhi azizwe efakiwe, azizwe futhi eyingxenye yomdlalo ajabulele iqembu alisekayo, noma azobe elidlalela.

Oh, ngingabakhuthaza ngezinto engizobe ngizibhala, ngiphinde ngibafakele amavidiyo okuthi ena kubalulekile ukwenza izinto eceleni esizobalibazisa, ngoba kuningi esibhekene nakho singabantu. Kuhle ukwazi ukuthi uzijabulise nomzimba wakho ukwazi ukuzivocavoca ulule umzimba nengqondo ikwazi ukuphola uthole ukuphumula usaphila. Ungalindi uze uhambe emhlabeni kuyima uzophumula, kepha phumula usaphila okwazi ukuthola into ezokujabulisa njengokuzivocavoca, ukudlala imidlalo, uphinde wenze izinto ozithandayo.